Ngicabanga ukuthi lapha kumele abazali bachazeleke kabanzi ngokubaluleka kokudlala enganeni, ngoba ingane edlalayo iyakwazi ukuthi iqine futhi nomzimba wayo ukhule uphilile. Kumele abazali baqale befundiseke kuqala, ngokubaluleka kokudlala enganeni, ngaphambi kokuba kwethulwe izinhlelo zezemidlalo.

Ngicabanga ukuthi isinyathelo ekumele zithathwe kuqala, ukuba isikole sihlele umhlangano obandakanya abazali kanye nalaba abasuke bezoxhasa ngezemidlalo. Lapho kuzobe kukhona kudingidwa kabanzi ngokubaluleka kwezemidlalo endaweni, kanti futhi kudingidwe nangokuthi yini ezuzwa ingane uma ezibandakanya kwezemidlalo, nomzimba wayo uzuzani uma ingane izibandakanya kwezemidlalo. Ngiyacabanga ukuthi imihlangano enjengaleyo iyokwazi ukusiza ukuthi lolohlelo liphumelele.

Ngicabanga ukuthi izikole kumele zihlele isikhathi esiqondene nezemidlalo, kungaphazamiseki ukufunda. Kube nesikhathi, noma kube nosuku lapho izingane zizofunda khona ekilasini, bese ziyahamba ziyozibandakanya nezemidlalo. Kube kusemthethweni, kufakwe laphana ohlwini lwesikhathi sokufunda nazo ezemidlalo zibe yingxenye yokufunda yomntwana.

Ngiyacabanga ukuthi ama-video games, abalulekile yingoba lapho kuzofundisa khona ingane ukuthi uhlobo nohlobo lwaleyogemu ludlalwa kanjani, kanti futhi kumele uziphathe kanjani, kanti futhi lapho kulula ukuthi ifunde nemithetho yokudlala lolohlobo lolo lwezomdlalo.

Izikole zingaqinisekeka ngokuthi, isikole nesikole sibe nesikhathi, noma sibe nosuku lapho bonke abafundi abakhona esikoleni bezozibandakanya nemidlalo ethize eyobe idlalwa. Ukuze wonke umfundi, ngisho kuthiwa uhlala kuyiphi indawo, kodwa uma esesikoleni, akwazi ukuthi adlale futhi afunde izinhlobozeyinhlobo zezemidlalo.

Amagemu, lana atholakala ku-inthanethi, angabasiza kakhulu abantwana ukuthi bakwazi ukufunda imithetho yalolohlobo lwegeyimu. Bakwazi futhi ukufunda ukuthi uma udlala lolohlobo lwegemu, kumele uziphathe kanjani, yiziphi izinsiza okumele ube nazo, yikuphi okumele ukwenze, isikhathi esingakanani esidingeka kuwena uma uwumdlali waleyo gemu. Ngicabanga ukuthi ayobalekelele kakhulu ngoba kusuke kuqukethwe konke, imithetho, kanye futhi nomfaniswano wakhona ukuthi kubaluleke ukuthi ugqoke kanjani.

Lezi zinhlelo, ngicabanga ukuthi zingakukhuthaza kakhulu ukuxhumana phakathi kwabafundi, ngoba yilapho abafundi ebezothola khona ukugqugqumezeleka, bathole futhi nolwazi olunzulu lokudlala lolohlobo oluthile lomdlalo abasuke bezimisele ngokuthi balidlale. Lezi zinhlelo zifaka ulwazi olukhulu kubafundi futhi ziyabagqugqumezela.

Inani lemfundo elitholakala lapha emdlalweni ye-inthanethi, online gaming. Yilapho khona umfundi ebuka khona izitayela ezahlukahlukene, ezenziwayo kulolohlobo lwaleyo gemu. Futhi lumenza ukuthi naye egcine esigqugqumezeleka ukuthi afunde, agcine naye esenekhono elinzulu ehlobeni lomdlalo azosuke ewudlala. Ngoba kwesinye isikhathi, uthola ukuthi umfundi uyadlala, kodwa akayazi imithetho yokudlala leyo hlobololo lozomdlalo. Kanti lapha-ke, uma ebuka i-inthanethi, ye-inthanethi, gaming online, uyakwazi ukuthi afunde okuningi, afunde nanokuthi le gemu isukaphi, iyaphi, ikuphi okumele ukwenze, ikuphi okudingekalayo, ikuphi okungadingeki. Kuyamlekelela kakhulu nasemqondweni wakhe umntwana.

Yebo, ikhona imidlalo izikole ezingayisebenzisela ukufundisa, njengemidlalo ekhokhelayo. Lapho abantwana khona uma befunde ukudlala ibhola, ikhilikithi, ibhola lombhoxo, lapho leyo nokunye, nokunye. Leyo midlalo leyo, imidlalo ekwaziyo ukuthi abantwana ibasize noma sebebadala, bekwazi ukuphilisa imindeni yabo uma sebenayo.

Ukudlala ku-inthanethi, kuyathuthukisa umqondo futhi kuyamufundisa nomntwana ukuthi ukusetshenziswa kwe-inthanethi, isetshenziswa kanjani, afunde nezindlela zokuthatha izinqumo. Ngoba amagemu amaningi yilapho khona osuke uthatha khona izinqumo. Kunamagemu ahlukahlukene afundisa ngokuthatha izinqumo. Kanti futhi nomqondo, awenza ukwazi umqondo ucabange, nokushesha ukucabanga, nokubona amaphutha ngokukhulu ukushesha, kuyamlekelela ukuthi ingqondo yakho isheshe icabange, futhi ingqondo yakho isheshe ibone okungalungile, nokulungile